Kufuneka babe baxhaswe ngento zokujima neempahla kunye nomrholo wabo ube xaxa kuba kufuneka babonakalise into yokubana bayathenjwa kwaye le nto bayenzayo iyiyo kwaye ijabulisa wonke umntu. Bakwazi uba nabo bahambe izikolo ngezikolo okanye amabali, amabala amancinane adlala abantwana kwazi uba abantwana nabo bazawunqwenela ufana nabo aba bantu badlala ibhola. Kwaye abanye bangajoyina ngokuba babone abantu kuba abanye abantwana bathanda ukuba into bayibone than ukuxelelwa.

Kwiinyanga ezizayo umasipala wethu ude waba nento afuna ukuba yenzeke kwibhola yombhoxo kunye neyeqakamba. Itumente ezo yebhola yeyombhoxo kunye neyeqakamba iza kuba apho sihlala khona kwaye wonke umntu singavuya ukubana wonke umntu angaza azowuxhasa thina, axhase umasipala aphinde axhase wonke umntu oza kube enegalelo kule tumente njengokuba kwakhiwa isizwe.

Yho! Kwakuyibhola ekuthiwa yi-soft ball e-like cricket. Kwakubanda ke kwezaa ntaba sasiye kuzo, kwakuneliqhwa ke kwiintaba singakwazi ukubamba i-bat. Kubana yayithi xa isiza ibhola ndicimele, ndithi ndakuyibetha laa laa bhola yakhona, ndive uba izandla ziyatshotshozela kuba fanele mandileqile i-point A ndiye ku-point B ndiye ku-point C naku-D kwenzele ndiza uba ne-point evakaleyo. Kwakunzima ke apho. nje iqanda yenzeke leyo. Kodwa ke abe-volleyball yayingathi aba babefeketha ngalaa mini.

Abantu kaloku abaphetheyo banorhwaphilizo oluninzi kwaye abamboni ke omnye umntu ke, kona ke komntu ongumama olibhinqa bavele babonele bengabantu nje abangenalo igalelo kube ke ingabo abanegalelo elinintsi. Ise ibe nzima ke uRhulumente xa ezawurhuqa iinyawo ekuxhaseni abantu abangoomama abanesakhono sokudlala ibhola njengamadoda.

Ayikho kwayiloo nto ke yobana abantu abangamantombazana nabafazi bangawudlali umbhoxo kuba nabo banawo amava okanye banayo i-potential yokuba bangakwazi ukudlala nabo. Akekho kwamntu onelungelo nje lokuke aprojekthe ukubana omnye umntu angenza ntoni ngenxa yokuba usisini na. Hayi, mna shem ndithi hayi, andiyixhasi ke leyo yokuba abafanelekanga. Xa umntu ethi uyakwazi okanye uthi uyafuna ukwenza loo nto, makayekwe ayenze because naye ngamalungelo akhe. Funeka ke angacinezelwa anga amalungelo.

Ndingakhetha ifowuni kuba ndingakwazi ukuba ndikwazi ukummonitha ukubana enze ntoni kwaye ndikwazi ukubona ukuba wenze ntoni, usetsha ntoni kwaye ufuna ukwenza ntoni ngempilo yakhe. Kuba xa ndimfakela kwiPlayStation uyawujolisa phaa kuyo imini yonke kuba banjalo ke abantwana, banayo ke into yokuzixelela uba bangabo kwaye xa uthi uyamthatha ke uyayithatha loo PlayStation kuye uzawulila agqatse. Kungcono ifowuni kuba uyakwazi uba adlale ngeyakho xa eyakhe ingekho uyithathile kulixesha lesikolo.

Ezemidlalo zenza ukuba lulutsha lube focused kwinto eyi-one ndingade nje libe nezinto ezizenza elenza uba ingqondo yabo ingawuthathi kakuhle ezintweni ezi-serious njengezemidlalo kuba ziyalolonga. Zibalolonga ingqondo kwaye ziphinde zibalolonge umzimba ke abo bathanda ukuba bazivocavoce xa bebona ukudlalwa kwebhola nokuba benze yonke laa nto yenziwa xa kudlalwa ibhola. Ndiyakhusela kuba ulutsha ukuba liphule umthetho kuba bazawube be-focused kwinto eyi-one.